Mina ngiyavuma. Umbonwami uthi, abantu bayazikhethela into abayifunako, nebabona bona iyababeregela. Mhlambe nabo ukuthi bakhambe ngeenkoloyi ezizijameleko esikolweni kuyababeregela lokho, mhlambe omunye unomraro wokuthi akakghoni ukuhlanganyela nabanye abantwana ngeenkoloyini zabomalume, lezi lana bakhwela khona babanengi.

Ngibona ukuthi abatjhayeli bamathraga kufuze batjhayele ibanga elidenyana, elinjengabo-two hours, bese-ke bayaphumula. Ngoba ukutjhayela kuyawumora umzimba.

Anomthelela omumbi khulu, ngoba enza bona indlela ivaleke. Kungakhambeki, nofana kukhambeke kancani endleleni.

Kunomehluko omkhulu khulu. Ngibona ngathi amateksi atjhiphile kunama-Uber nama-Bolt, mara i-Uber ne-Bolt zisebenza kuhle khulu, ziberega kuhle khulu ngombana zikuhlisa egeyidini lalana oyakhona, azifani neteksi.

Ngingatlola ukuthi abantu bazigade, bangadlaleli eduze nala kukhamba khona iintimela, ngombana akukakaphephi.

Into engingayenza kukuthi ngiyokufuna lana ekunamateksi khona, ngizokukghona ukuthi ngiphethe ibanga lami lelo, nofana ngingaberegisa i-Uber nofana i-Bolt.

Ngicabanga bona kungaba mraro omkhulu, ngombana kungavimba abantu ukuthi bangasaphethi amabanga wabo kwelangelo. Abanye kungakosele bangayi nemberegweni, abaya esikolweni angekhe bakghone ukuya esikolweni, abaya emtholapilo nabo bangaba semrarweni.

Ngicabanga bona iintimela azibizi khulu.

Akukaphephi ngombana bangafika abagangako, baligangele.

Bahlunguphazwa ngokuthi babadlwengule, nofana babathathe bayobalahla kwezinye iindawo, babathathele yoke into ebayiphetheko, kungaba ngumaliledinini, nofana imali ekhona ngebhanga.

Iintjhijilo zokuthi abantwabo bangaphandle sebabathathele abantu abathengako ngebanga lokuthi abantu bangaphandle bathengisa ngeentengo eziphasi khulu, ukudlula abantu bangapha ngakithi.

Umuntu nomuntu kufanele bona abambe izinto zakhe, azibambele eduze. Ahlale azigadile ukuze aphephe eentimeleni ezigcwala khulu.

Kukuthi angenza noma yini afuna ukuyenza ngekoloyakhe, noma angajama noma kukuphi ngasiphi isikhathi. Akunamuntu ongamlawula.

Kuzithinta ngokuthi abasabi nabantu abanengi ababathengelako.

Baphatheka kumbi khulu, ngombana njengalaba abafundako, nabafika ngesikhathi sele seseqile ngeenkolweni, bayabaqotha abotitjhere, babahlalise ngaphandle. Abasebenzako bangena emrarweni nabaphathi babo.

Into engingayenza kukobana ngizikhambele ngamateksi, ngoba lokho bekuzoba umraro khulu wokuthi qobe malanga iyakhuphuka i-petrol.

Kuqakathekile ngombana lelo lihlangothi lana kuphephile khona, engekhe kwenzeke into embi.

Ngiyavuma ukuthi isitimela sinabatjhayeli ababili, njengeentimela lezi ezikhamba ibanga elide, ngizo

Kukuthi ngaso soke isikhathi imiphakathi nabaphumulako, baberegise wona ama-Uber. Lokho kuzokwenza ukuthi zithuthuke.

Yindima ekulu khulu, nehle. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi kunomuntu olambile, ulambe khulu. Uyathenga kibo bona abomma labo.